Uchwepheshe buyayiguqula impilo yomuntu, impilo yamaZulu, ngesizathu sokuthi uma esehlala endaweni exhumene kakhulu nozochwepheshe, lowo muntu ugcine esekhohlwa ukuthi uvelaphi, futhi ugcine esekhohlwa amasiko akhe, ngoba usuke esijwayele ukuhlala impilo yasedolobheni. Usuke esethatha impilo yabeLungu, ayenze impilo yakhe bese ayakhohlwa impilo yakhe le asuke nayo emakhaya. Bese kuyamlahlekela ubumnyama bakhe. Umuzwe umuntu omnyama ekhuluma ekhuluma ulimi lwesiNgisi engapheli.

Okokuqala kwami uma sengithole lelithuba lokwabelana ngefilosofi ye-ubuntu nezithameli zomhlaba. Ngingaqala ngokuthi ngibachazele ukuthi yini ubuntu, ukuze abantu bangadideki noma bathole isithombe esibi emakhanda sabo, noma bacabange okubi ngaleligama elithi, yini ubuntu. So, ukubachazela kwami ngokuthi yini ubuntu, nabo ngifuna bakwazi ukuthi yini ubuntu, yinto ekanjani, ngisuke ngisho izinto ezikanjani, futhi uma wenza ubuntu, izenzo ezikanjani, ezihluke kanjani kunalezi ekusuke abantu bezichaza bethi ubuntu.

KwaZulu, uma kuthiwa umuntu impela akasekho emhlabeni, kumele kuhambe uma sekuphele, kumele kwenziwe izinto eyinjengemisebenzi. Zonke lezo zinto lezi eyikanjalo, kuhambe kuthiwa kuyogezwa, kuyogezwa, kwenziweni. Kwamanye amasiko, njengawamaNdiya, amaNdiya, umuntu wona amfihla ekuseni, bese nabo bayowenza ngokufana nabo, bayogeza. Bese kuyahluka, bona abasayenzi-ke imisebenzi njengathi thina abantu abamnyama, isizwe saShaka. Abasafani nathi benze imisebenzi, nani nani, basuke sebeqedile ngaleso sikhathi leso bona, bese thina siyaqhubeka senza imisebenzi, nokunye okusuke kulandela.

Umdanso wesiZulu undlulisa izindaba, izinganekwane, nezinsumnsumane ngendlela umuntu ngaleso sikhathi asuke edansa ngayo, futhi uma kuya nangokuthi loyo muntu usuke kuxoxwe kusuke kuxoxwe inganekwane ekanjani biyena bese ayilungisa kanjani. Kulo kukodwa ukulungisa kwakhe lowo muntu kuyayixoxa indaba, kuxoxe inganekwane kukodwa. Bese kusitshela nezinsumansumane ezisuke zizokwenzeka, noma ezenzakalayo ngaleso sikhathi.

Ngikuthenga ukudla kwangaphandle isikhathi esiningi ngezizathu zokuthi, uthi ngesinye isikhathi ubuya emsebenzini kuvele nje kuvilapheke ukuthi uthinte amabhodo uyopheka. Manje, loku kudla loku kwangaphandle uvele ukuthola sebekuphekile, ukuthola nje kuphelele. Okwakho ukufika nesinkwa noma ufike nophuthu lwakho bese uyakudla, usuthe. Bese uyakhohlwa ukuhlupheka kosuku.

Engikuzwayo ukuthi uma singabantu singathembana. Omunye nomunye athembe omunye, futhi sikwazi ukubambisana. Siyakwazi ukuthi uma omunye umuntu analenkinga abhekene nayo, sihambe siyomeseka, futhi simusize nangaleso sikhathi. Naye uyakwazi ukubona akhombiswe uthando ukuthi, eyi kule ndawo akuyona abantu naye bayamthanda, futhi naye ngokomqondo uyakhula, abone ukuthi, eyi umuntu, uma ebhekane neyinkinga kumele umeseke, umkhombise uthando futhi kuze naye ezokhulisa omunye ngokomqondo. Naye lokhu asuke ozokuthola leso sikhathi naye uzokundlulisa kwabanye abantu, ngoba kuzobe sekuyinto angeke afune ukuyigcina yedwa, kodwa kuzobe kuyinto azobe naye esefuna ukuyiveza naye kwabanye abantu, asikhombisa ukuthi naye, usekhulile ngokomqondo ngoba naye wathola ukwesekwa ngalesikhathi naye ephansi. Naye uzobe esendlulisa ukweseka komunye umuntu ozobe naye esenenkinga.

Ngokucabanga kwami usiko lungcwele, ngesizathu sokuthi abantu bayafundiswa ukuthi usuka kanjani ekubeni umfana abe yindoda. Bayafundiswa ukuthi, umfana benza zonke lezi zinto lezi ezithile, kodwa indoda izobe ingasayiphathi ngale ndlela umfana abeyiphetha ngayo. Umfana uzobe eseyiphatha ngendlela ehlukile, futhi indoda inezinto ekumele izithole noma ezizele kulo mhlaba ukuze ifinyelelise ukuphumeleliswa komndeni. Ukukhula kwabo okubeni abafana babe amadoda, bayatshelwa ukuthi kumele bakwazi ukweseka umndeni, bawuvikele umndeni. Izinto eyikanjalo lezo, ezisuka kumasiko lawa okuthi kufundiswe umfana bese ayenziwa indoda.

Ngokuqonda kwami, ngokuqonda kwami ngokuba yindoda, uma sekuthiwa ukuqalisa iminyaka ezayo, basuke bebona ukuthi usuke useze impela ngokweminyaka, usuke usuzoba indoda. Basuke lapho sebeqala ukukufundisa ukuthi kumele ube yindoda. Bese uzothi uma usuqedile ukufundiswa ukuthi ube indoda, nakho uma usukuqedile konke sekuphelele, uyafundiswa. Uma usuqeda ukufundiswa ubudoda , nakho lokho kukwazi ukuvula ingqondo. Kukwenza ukwazi ukwenza izinqumo ezisile. Izinqumo ozenzayo, awusazenziswa abangani noma yini, nabanye ababi, kodwa izinqumo uzenza, wenza iyinqumo ezilungele wena nomndeni wakho.